Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro thata fela ka gonne mo nakong ya segompieno go dirisiwa yone data o kgone go dira yone kopo ya tiro mme ditiro ka bontsi di kry-iwa wa mo internet-e go tlhokega data go dira jalo mme ga go tlhoka tiro wa go thola kae one madi a go reka data.

Nna ke dirisa data ya MTN mme ke e patala masome a le tlhano mme ke kry-a di-gig-e di le tlhano mme nna ke bona e le ko tlase thata fela ke tsone tse ba di rekisang mme gape di a fela data e be nna e ya ko godimo.

Data e ke e rekang ke e dirisa fela ka beke e be setse e fela yona se data e kalo gape e ya ka gore o e dirisa yang data eo le gore o e dirise sentle gore e sa fela ka bonako, mme fa o reka data o lebelela gore o reka di-gig-e tse kae mme ke bokae.

Nna di-gig-e tse di ka ntumedisang ka kgwedi ke tse lekgolo mme e tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi fa e simolola mme data eo e tla go fitlhelela kgwedi e fela mme gape sale e sala ko morago e nngwe mme nka kgona fela tsa masome a le tlhano ke yone e e tla nkgontshang go fitlhela kgwedi e fela.

Go dirisa five G e ka thusa fela thata mme le fa o tsena mo mafaratlhatlheng e tla isa theko ya data ko godimo go mme le thekenoloji yone e nne botoka thata fela.

Data o tla e kry-a ka ditsela tse dintsi mme ya ntlha ke ka banka, o tla kgona go tsena mo bankeng jaaka App-e ya founu o kgone go reka data kgotsa o ye lebenkeleng o ye go reka data kgotsa o reke yone airtime o kgone go tsena mo founung o shebe gore o ka reka data.

Fa data ya me e fela pele ga nako e nkgontsha gore gape ke reke data e nngwe mme go netefatsa gore data ya me e a bolokega, ke tla kgona gore ke e dirise sentle mme ke sa e dirisa botlhaswa jaaka go tsena mo ka mafaratlhatlheng jaaka a ka gonne ke tsone ka bontsi di ja data ka bonako.

Go ya ka nna, ke reka mowa pele mme mowa ke o tsenya mo founung then fa ke fetsa ke reke data ka founu mme ke one mokgwa o ke o ratang le gape ke boloka madi thata fa o reka data mo founung o reka moya ka gonne fa o ya lebenkeleng o re o batla data madi a teng a ko godimo thata fela mme fa o reka moya o kgona go kry-a data e ko tlase thata ka founu.

Mo thekenolojing ya segompieno o tla kgona ka MTN, MTN go na le e re e bitsang data share mme fa motho a le kgakala le nna ke kgona go mo direla yone data share gore a kgone le ene go nna le data gore o kgone go romela tsone di-Email-e tseo gone go a kgonega.